Riendzo ra mina lero leha a ndzi ya eWitbank . Riendzo ra mina a ri saseke swinene hikuva a ndzi famba na munghana wa mina loyi a ni nghena na yena .

Ku hlwela ka swihahampfhuka swi na switandzhaku leswo tala swinene eka mabindzu misava hinkwayo. Hikuva ikhonomi yi nge fambi swona. Loko xihahampfhuka xi teka e nkarhi wa ku leha kusuka eka tiko rin'wani ku ya fika eka rin'wani, e ikhonomi ya kona swi ti teka nkarhi leswaku yi tlakuka. Hikuva makhasimende lawo tala ma famba hi nkarhi lowuntsongo se swi vula leswaku e mali ku nghena yintsongo tanihiloko swi hlwela.

Entlhantlho lowunene eka swilaveko swa swo famba swa vanhu lava dyuhaleke i ku, na vona swi lava va titwa va hlayisekile naswona mafambelo ya swona swi fambisiwa kahle. Naswona va endleriwa e ndhawu ya vona leyi va nga ta veka e swilo swa vona leswi va fambaka hi swona swo fana na ti-wheelchair. Leswaku va nga fambi va khunguvanyiseka endleleni.

Mavarivari lama ma ndzi chavisa swinene loko vachayeri va ti-Bolt kumbe ti-Uber va nga landzeleli milawu, hikuva va veka erihanyo ra vakhandziyi enghozini. Naswona lava va nga khoma e business leyi ya Bolt kumbe Uber, swi lava va endla leswaku vanhu va titwa va hlayisekile. Hikokwalaho swi lava va tumbuluxa etithekinoloji yo fana na swa ti-tracker leswi swi nga ta tirhisiwaka etimovheni ku vona leswaku vachayeri va fambisa eswilo hi nawu. Naswona a va veki evuton'wini bya vanhu lava nga khandziya enghozini. Swilo swo fana na tikhamera swi lava va swi chela etimovheni.

Mina ndzi vona onge swi lulamile ku va i vulavurisana na muchayeri kumbe vanhu lava nga khandziya u khandziya. Leswaku muchayeri ndzi khome emali leyo xota, ndzi kombela leswaku i ni khandziyisa. Kutani emuchayeri i ta ku byela leswaku wa pfumela leswaku i khandziya kumbe njhani. Mina ndzi ni vona onge swi sasekile kumbe swi olovile ku va u hlamusela u nga se khandziya.

Ku hirha emovha loko ni fika etikweni rero, swi nga endla vutomi bya mina byi va easy hikuva vona va tiva tindhawu hinkwato lahaya. Naswona swi ta endla leswaku ndzi nga lahleki, ndzi kota ku fika endhawini ya kahle leyi ni yaka eka yona. Naswona na vona va nga kota ku pfa va ni dyondzisa hi swin'wana na swin'wana leswi ni lavaka ku swi tiva hikuva vona va tshama kona kwalaya, ende va swi tiva na swa ku swilo swi famba njhani na matirhelo ya kona ma famba njhani.

Mina ndzi vona onge ku faneleke va qasha vanhu lavo tala lava nga ta kotaka ku va kota ku vona leswaku tinhundzu a ti onhaki naswona ti fika hi nkarhi. Hikuva loko vanhu va tirha va nga talanga va ta endla swihoxo leswi endlaka leswaku timpahla ti fika ti onhakile.

Vukorhokeri bya mabazi byi tshembekile endhawini ya ka mina, hikuva nkarhi wun'wani na wun'wani lowu u lavaka bazi wa yi kuma. Naswona u yi kuma loko ku ri nkarhi wa yona lowu famba. A ni se tshama na siku na rin'we leri ni fika ni yi rindza yi nga fiki. Evukorhokeri laha ndhawini ya mina byi famba kahle naswona ni vona onge va nga yisa mahlweni va wu fambisa hi ndlela yaleyo, ku nga cinci nchumu.

Mina ni vona onge switimela i ndlela yo famba leyi nga hlayiseka ntsena loko mi landzelela swiletelo swa yona. Hikuva ku na van'wani a va lavi ku landzelela milawu, hikokwalaho swi veka emahanyo ya vona ekhombyeni. Hikuva va tsutsumela switimela swi karhi se swi ri ku fambeni. Mina ni vona olovile kumbe ku ri swa kahle leswaku va landzelela milawu ya kona.

Eswitsundzuxo swa kahle leswi ni nga va nyikaka swona i ku, va tiyisisa leswaku emaphepha ya vona lawo endza ma kahle ma tshamisekile. Naswona va landzela emilawu ya laha va endzelaka kona, va ta tiphina swinene. Naswona va dyondza leswaku vanhu valava va khoma ririmi rin'we ra kona va dyondza na ku hlamulana na vanhu kahle na ku va hlonipha.

Mali u yi hlayisa hi tindlela to tala loko u ri ku fambafambeni endhawini ta maendzo. I nga kota ku hi tshika ebangi kumbe ku yi khipha epheseni ya wena leswaku yi hlayiseka. U nga yi papalati kumbe u yi veka laha kun'wana na kun'wana laha munhu a nga ta yi vonaka.

Hi na tinxaka to tala ta swa vupfhumba laha tikweni. Ku fana na tinxaka ta swa mabindzu, swa muthori, swa vuyimbeleri, na swa mabizinisi.

Magoza lawa u faneleke ma teka i ku, u nga tsalela eka n'wini wa Bolt-i kumbe eka n'wini wa muchayeri loyi a chayelaka, swivilelo swa wena leswaku va ta kota ku ku pfuna. Loko ku ri na ku i taxi, u ya ka taxi association-i u ya yi endla e xirilo xa wena kona. Va ta kota ku ku pfuna.

Loko a ni nyikiwe mathikithi ra mahala ra xitimela, a ni ta ya eDurban KwaZulu-Natal-i hikuva ndzi vona onge ku sasekile, naswona ni rhandza eswilo leswi fambelanaka na ntumbuluko. Naswona ku tele vanhu, tinxakanxaka leti to hambanahambana leti ni nga tsakelaka ku ti vona.

Eka munghana ndzi na riendzo ro leha leri ndi lavaka ku ri teka egondzweni. Ndzi kombela leswaku hi famba swin'we hi ta kota hi ku bula loko hi karhi hi ri ku fambeni naswona hi kota ku vona e ndhawu. Ndza ku tshembisa leswaku hi ta tiphina loko hi karhi hi ri ku fambeni.

Eka kokwana ndzi kombela ku ku hlamusela leswaku why hi tikumeki hi tirhisa xihahampfhuka. Xihahampfhuka xi olovile leswaku hi kota ku famba naswona a mi tshami nkarhi wo leha exihahampfhukeni. Ndzi vona leswaku loko yo lava ku tirhisa swifambo swa le magondzweni swi ta teka e nkarhi wo leha naswona i ta tikuma se i pfimbe milenge ya wena loko u tshame nkarhi wo leha.

Minjhani eka n'wina van'wamabindzu hi na xiphiqo xo karhi lexi hi nga langutana na xona. E xikepe e xi ta languteriwa ku fika emaheleni ya vhiki hikuva hi khomekile swinene ku na khombo leri nga endleka eswikepeni so hi leswi nga ta endlaka leswaku ku va na ku hlwela ku mi ta kuma e mindzwalo ya n'wina kambe na tiyisiseka leswaku mindzhwalo ya n'wina mi ta yi kuma naswona mi ta yi kuma yi helerile ya ha hlayisekile.

Vafambi hi milenge swi lava va tiyisiseka leswaku va fambela etlhelo ka patu naswona swi lava va e swimbalo leswi swi nga khanya leswaku vafambi hi mamovha va kota ku va vona naswona lava fambaka hi mimovha swi lava tiyisiseka leswaku va khanyisa e malambhu ya vona le swa swa ku va va ta kota ku vona leswi va famba hi milenge naswona a swi lavi va famba hi xipidi xa le henhla.

I fanele a ya a ya titsarisela laha ku hirisiwaka kona e timovha naswona swi lava a va a khome mapapila hinkwawo lama lavekaka leswaku i kota ku hira e movha naswona swi lava i va i kota ku chayela i tlhela i va i ri na layisense ya wena leyi kalaka yi nga expire-anga.

Swi na nkoka swinene ku vachayeri va mabazi va leteriwa swinene hikuva loko i chayela e bazi i va i khandziyise i vanhu vo tala swinene. Swi na nkoka leswaku va wisa hikuva e vanhu lavo tala loko vo kuma e nghozi va ta lahlekeriwa hi vutomi bya vona.

Switichi swa mabazi swi na nkoka swinene eku lawuleni ka maendzo yo leha hikuva vanhu va kota ku fika va chika va wisa naswona va tirhisa swihambukelo naswona loko ku ri na lava va lavaka ku tixavela e swakudya va kota ku fika va xava swakudya hikuva ku va ku ri na vanhu lava va xavisaka swakudya va xavisaka na swin'wana na swin'wana.

Swi na nkoka swinene ku va na pasi ro famba hi bazi ro tsemakanya mindzilikano yi ri ya matikwenimambe hikuva va swi kota swa ku na hambi wo endlekela hi ndzindzakhombo va kota ku ku pfuna va ku nyiketa e vutshunguri kambe loko wo nghena i nga ri na rona pasi a va nge koti ku ku pfuna hikuva u ta va u nghene swi nga ri nawini.

Mina ndzi vona onge swi va swi nga hoxekangi hikuva a va vulanga leswaku munhu loko a bolt-ile a nga khweli na munhu un'wana naswona na vona a fane va vutisa leswaku i ta khwela wexe kumbe i ta khwela na munhu na hikuva loko mi khwela mi ri two mi kota ku hakela e mali liya mi hi vambirhi ka n'wina naswona loko nga ku vona va vona swi nga lulamanga a va endli emhaka ya ku loko munhu a request-a va n'wi vutisa leswaku i ta khandziya a ri wexe kumbe i ta khandziya na munhu na va ta kota ku chaja hi ku ya hi ku vanhu lava va khandziye va ri vangani.

Mina ndzi vona onge swi hoxekile swinene hikuva loko u hakela bolt i va i hakelela riendzo i va i nga hakeleli munhu a ri yexe kumbe vanhu va ri vambirhi naswona loko ndzi famba na munghana wa mina i riendzo leri hi teka riendzo lero fana hi ya endhawini i yin'we. Ndzi nga vona swi hoxekile hi loko yo va hi ya tindhawini leti to hambanahambana naswona hi byela munhu wa bolt leswaku mina a ndzi yisa eka ndhawu leyi ku a yisa munghana wa mina eka ndhawu yin'wani kambe loko hi ya eka ndhawu yin'we ndzi vona swi nga hoxekangi hikuva hi va hi hakerile riendzo ro ya eka ndhawu yeleyo.

Mina a ndzi ta endla e mhaka ya ku ndzi ya la ku tekiwaka kona e pasi hikuva loko ndzi ri rivele va ta vona ingaku ndzi fike swi nga ri nawini eka ndhawu ya vona. Ndzi nga ya la ku tekiwaka kona e pasi ndzi ya kota ku va hlamusela leswaku ri ndzi lahlekerile va ta kota ku ndzi endlela e pasi ra xinkarhana leri nga ta ri tirhisaka loko ni karhi ndzi ri kokwalano etikweni rero.

Loko munhu a vabya le matikweni mambe enkoka wa swihahampfhuka ko wu vonaka hikuva i ta kota ku va a famba hi ndlela ya xihatla swinene leswaku a vuyela etikweni ra yena kumbe a ya kuma vutshunguri byo karhi.

Mina ndzi vona onge ku sivela ema thiraka i ku va va va endlela endlela ya vona leyi va nga ta fambaka hi yona kambe xana va tlhela va endlela na timovha letitsongo leswaku ti ta kota ku ndlhula hikuva loko titiraka ti pfale endlela timovha letintsongo a ti koti ku ndlhula ni hambi to va ti jahile.

Ndzi nga va tsundzuxa eku valuleka kumbe e nkoka wa ku va va chayela e movha liya tiambulense ta hloniphiwa swinene hikuva ti layicha e vanhu lava va vabyaka swinene.

Mpfuno wo tleketla nhundzu hi xitimela i ku va i kuma e nhundzu ya wena yi tele naswona a ti-charges ta kona ti-less.

Evanhu va lomba mimovha hikokwalaho ka ku va lava ku famba va ti vonela e ndhawu naswona loko va lomba e movha swi endle leswaku va ya kun'wana na kun'wana laha va lavaka va tlhela va vuya hi nkarhi lowu va wu lavaka.

Mina ndzi vona onge e ndlela leyinene i ku va yi tirhisiwa tanihi ndlela ya vutleketli eka vaendzi ku ya va languta tindhawu hi vukheta.

Xihahampfhuka na xihahampfhukaphatsa ndzi swi hambana hikuva xihahampfhuka i movha lowu nga ta wu tirhisaka leswaku wu kota ku ku fambafamba hi wona kambe xihahampfhukaphatsa i ku va wena i teka riendzo ro karhi ku famba i ya vona endhawu.

Enawu lowu ndzi wu tivaka wo famba hi bazi i ku va i rhanga i xava ethikithi ra wena before e bazi yi kota kusuka ene naswona enawu lowu ndzi wu vona wu ri wa kahle swinene.

Loko i famba hi milenge ekusuhi ka patu swi lava u endla swo leswaku i gqoka swimbalo swa khanya leswaku vanhu va ta kota ku ku vona lavo chayela.

Mina ndzi vona onge lexi endlaka leswaku bazi ri tlula eku tlula mpimo i ku va endzeni wa kona wu chipile kambe mathekisi wona ma durha hi leswi endlaka leswaku vanhu va ku tala va tirhisa bazi.

Eka mutirhikuloni ndzi kombela hi bulanyana hi mhaka yin'wani leyi endlekaka a ndzi kombela leswaku loko ndzi humile i paka emovha ya wena laha i faneleke u yi paka kona hikuva loko se ndzi lava ku vuya ndzi ta paka emovha ndzi hlangana na xiphiqo hikuva i va i paka emovha ya wena.

Evubihi lebyi nga va ka kona eswitimeleni loko ku ri na vakhandziyi vo tala ku tlula mpimo i ku va van'wani va nga vavisana naswona van'wani va vaviseka loko va karhi va deal swimitana va lava ku khandziya xitimela.

Mina ndzi vona onge e mfumo wu nga pfuna vanhu lava va matiraka hikuva va va endlela endlela ya vona leyi va nga ta fambaka hi yona endlela ya kona hikuva yi sirheleriwile kumbe yi njhani tiwile leswaku va nga koti ku khomiwa nkunzi hikuva loko tithiraka ti famba na ku ku famba ka na timovha letitsongo va kota ku va khoma nkunzi kahle.

Mina ndzi vona onge loyi a nga ta va a ri na xihoxo hi mina hikuva wa mina movha wa yimile e movha lowu hundzaka ku fanele u wu tshiketa wu rhanga wu hundza naswona loko wu hundzile hi kona u nga ta kota ku bukha leswaku ku save leswaku na wena u nga kota ku famba na.

Mina ndzi vona onge ku onhiwa etindhawu kumbe swiporo swa switimela hikuva vanhu a va ha lavi switimela swi famba ndzi vona onge valava leswaku ku famba mabazi ntsena.

Muna a ndzi ta tirhisa xitimela hikuva xitimela xi rhwala enhundzu yo tala swinene naswona nhundzu leyi va yi hlayisekile.

Eya vanhu lava va chayelaka tibazi va chayela hi vukheta swinene hikuva va swi tiva leswaku va layiche e vanhu lavo tala.